Ezokuthutha zibamba iqhaza elikhulu emphakathini, kwazise kunabantu asebebadala abanganazo izimoto lapho badinga khona ukuhamba bencebeleke bayobuka ezemidlalo baye ey'ndaweni ezihlukahlukene.

Esimweni esifana nalesi bekungafanele ngilandele imigomo yokuthi lona kufanele yini akhokhele impahla ahamba nayo noma kuxoxiswane nomshayeli ukuthi kube nesixazululo phakathi kwabantu ababili.

Yebo, ukuthuthukiswa engingakuphakamisa. Kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi ukuthenga amathikithi emafonini ethu lapho khona singeke siye siyobamba ulayini omude wokuthenga amathikithi. Nobani nobani uzothenga ithikithi lakhe ngesikhathi afuna ngalo. Lapho uyazi ukuthi uma eye ebhasini lakhe uzongena ngasikhathi sini, ngeke uthole ukuthi ibhasi sekunabantu abangaphezu kwalo khona nabazosala, nobani nobani unesikhathi sakhe uyofika athola isihlalo sakhe.

Abantu abadala bayaye badinge izimoto noma amabhasi ukuze baye ezikhungweni lapho basuke beyolanda khona imali yabo yobudala. Kwazise abasakwazi ukuhamba ngezinyawo ibanga elide. Nanoma sebephethe imithwalo bayadinga ukuthi bagibele nemithwalo abengeke bakwazi ukuthi bayithwale baze bayofika emakhaya.

Amabhizinisi amakhulu kwezinye iy'ndawo ayaye abambisane ukuze akhule, aye phezulu. Amabhizinisi amancane ezindaweni zasemakhaya kufanele afunde ukubambisana nabantu bomphakathi kulekelelwane ukukhulisa amabhizinisi.

Esikhathini samanje sekuyaye kubize kakhulu ukukhokhela uma ugibele izimoto.

Ukuhamba kwesitimela kuyingozi kakhulu ngoba ungathola ukuthi lapho sihamba khona kunezingane ziyadlala noma ziyadlula, olokho kungaphazamisa ukuhamba kwesitimela, Ukuhamba kwesitimela kuyenzeka kuphazanyiswe yinto encane nje, uthole ukuthi ukuhamba kwesitimela sekuyaphazamiseka kuyingozi kakhulu.

Ibhasi kumele lifike ngesikhathi esifanele ngoba kuyenzeka uthole ukuthi abantu bakale isikhathi mhlampe abanye baya emsebenzini, abanye baya ey'ndaweni ezehlukene ezivalwayo. So, kubalulekile ukuthi lihambe ngesikhathi ligcine isikhathi futhi, ukuze abantu bazofika ngesikhathi esifanele lapho beya khona.

Yebo, ukusebenza kahle kakhulu ngoba impahla iyaye ifike lapho ilindelwe khona ngesikhathi esifanele, futhi ifika injengoba injalo ingalimalanga ndawo.

Ukuthutha ngesitimela kuyaye kubambezele ngoba isitimela sihamba kancane. Asifani nokunye ukuthutha okufana nemoto noma yibhanoyi, okuyikhona okuyaye kusheshe isikhathi esiningi uma kuwukuthi ujahile ukuthi impahla yakho ifike lapho iya khona.

Umphakathi kungafanele wenze isiqiniseko ukuthi ezokuthutha azibabizi kakhulu abantu abadala imali kwazise phela abasasebenzi baziholela imali yempesheni, futhi bazame ukuthi abantu abadala zibalande emakhaya ngoba kunzima nokuyoma esitobhini abanye abasakwazi ukuhamba.

Isitimela siyaye sithuthe impahla enkulu noma impahla eningi, kodwa siyaye singasheshi njengezinye izindlela zokuthutha ezifaniswa nemoto nebhanoyi. Kumele uma uyothutha ngesitimela ukale isikhathi ozosuka ngaso, nalapho impahla iyofika ngakhona ngaso.

Ukuthutha abantu abadala. Ngingaqala ngokuthenga imoto noma ibhasi elilungele abantu abadala, ngenze libe nendlela yokuthi abantu abadala bakwazi ukugibela ngendlela elungile lihambe ngesikhathi esifanayo njalo nje. Bazi ukuthi uma balinde esitobhini, balinde siphi isikhathi ibhasi lizofika ngasiphi isikhathi. Uma kwenzeka labo abangafinyeleli esitobhini ngibe nendlela yokuthi ngikwazi ukubalanda lapho bekhona.